Ha re hola be re tseba hore ke bashemane feela ba ba nang le dihlopha, ba ba ralokang kgwele ya maoto. Be re sa tsebe le hore banana le bona ba e raloka.

Nna ntho e ke ratang ho e etsa ha ke na le nako ke hore, e ye mabenkeleng e thabise, re je dijo tse ke di ratang, ho be monate. Re letsatsi kaofela. Re dutse ko mall-ong re ja hantle, re ja dijo tse monate.

Batswadi jwalo ka moetapele wa sekolo ke re, ka hore le a etse hore sekolo ha se na koloi ya ho tsamaisa bana ho ya dipapading tsa sekolo ho ka ba jwang? Re ka etsa fundraising hore re kgone ho reka koloi ya sekolo. Sekolo le sona se tla ntsha bonyane se tlaleletse ho tjhelete eo e tla beng le editse ya fundraising. Hore re kgone ho rekela bana koloi.

Setjhaba nna ke le moetapele wa lona be ke le kopa hore ha re tla ho lokisa poleke ya baholo ya kwetlisang teng, be ke kopa hore le seke la e senya. Ka hore re etsetsa lona le bueng le bana ba lona, ho re ba tlohele ho senya dilo tsa setjhaba ka hore re direla lona le bona. Ka kopo tswetswe. Re kopa re le tshwareng poleke ena hantle, ra lo kopa ra lo kopa setjhaba hore poleke e e tla thusa lona.

Nka thibela ketsahalo e jwalo ka ho bua le setjhaba, re sebedisane. Re thusane hore re thibele e jwalo.

Sekolo se ka tlase ha mmuso. Mmuso ke ona o laolawo sekolo. Nna nka ho eletsa hore o tle ka sekolong. Re buledisane hore re kgone ho ngolla ba Lefapha la Thuto lengolo mabapi le seo o ratang ho se hlahisa.

Ke thusitswe ke motswadi wa ka a njwetsa hore ka mokgwa o ke netseng dijo ka teng, ha se mokgwa o lokileng. Tshwanetse ke tlhokomele mmele wa ka. Ke je dijo tja phepo. Hore le nna ke tshwane le batho ba bang, ka mo ntle ka mo.

Kana ka ikutlwa ke thabile haholo ka hore sehlopha sa rona sa Afrika Borwa se re emetse haholo ka le hore se re emetse ho dihlopha tse ding tsa ka mose. Ba iponahatsa hore ba ikemiseditse ho dilo tseo ba di etsang. Ke ikutlwa ke thabile haholo holo holo holo hore sehlopha sa rona se re beile mepong, hore Afrika Borwa e kgone ho hlola dihlopha tse dingwe.

Ke ile ka ikutlwa ke le motlotlo. Ke thabile haholo ka hore ke ile ka finyelela papading eo ke neng ke e bapala. E le hore papadi ya diatletiki ka tswa position ya pele. Ke thabile haholo holo holo holo. Ke leboha le .

madaese ke papadi e nngwe e kotsi haholo. Ka hore he batho ba sa fenye ba thoma dintwa. Mmuso ha wa tshwanela ho e dumelela papadi ena e kotsi haholo. Ka hore e sebedisa tjhelete.